Ha baholo ba mpolella hore ke madimabe, ke ile ka utlwa ke swetsehile, ke tsielehile, ke ipotsa hore na e hlile ke rohakilwe ka bo madimabe na. Ho sa tsotellehe boiteko ba ka boo ke neng ke bo etsang. Ke ne ke e so fumane le ha e le nngwe ya mesebetsi eo kileng ka kenya kopo ya ona. Ke ile ka etsa qeto ya ho kopanela moetlong wa ho ntlhatswa bo madimabe. E leng se ileng sa mpha boikutlo ba tshepo e ntjhafetseng le boikutlo ba botle. Nakwana ka mora moo, ke ile ka qala ho fumana mehala ya mesebetsi, mme qetellong ke ile ka fumana mosebetsi. Ka hoo ke ya leboha haholo baholo ba ka. O sebeditse moetlo.

Tjhe, ntate ha bua ntho e utlwahetseng. Ntate o na na le mohopolo wa hore batho bohle ba malapa a bona le metswalle ya bona, ba ka ba thusa ha se ba tsofetse. Empa ha ho jwalo hobane batho bohle ba na le mabaka a tjhelete tsa bona, haholoholo batjha, hobane ba ntse ba ba leka ho iphumana bophelong bona. Ke nahana hore ho itshetleha fela ka ba lelapa le metswalle bakeng sa tshehetso ya ditjhelete botsofading, ha se mohopolo o nepahetseng ho hang. Ho bohlokwa ho kgothaletsa batsofadi ho ipehela tjhelete tsa bona, ba seke ba lebella ho thuswa ka dinako tsohle.

Dikliniki tsa mmuso tse tsamayang, di ka bapala karolo ya bohlokwa ho faneng ka ditshebeletso tsa bohlokwa tsa tlhokomelo ya bophelo ho ditjhaba tse sotlehileng, tse dulang mekhukhung. Ho fihla dibakeng tsena, ke ha bohlokwa, ka ha batho ba dulang mekhukhung hangata ha ba kgone ho fumana ditshebetso tsa bophelo bo botle ka lebaka la dibaka tse ka ntle. Kgaello ya di , kgaello ya dipalangwang kapo ho se kgone ho lefella ya ditshebeletso. Dikliniki tse tsamayang di kwala sekgeo sena sa tlhokomelo ya bophelo, di fana ka ditlhatlhobo kgafetsa ho lemoha mafu ka pele le thuto ya bophelo bo botle le kalafo.

Ke ile ka tsamaya le nkgono ho ya sepetlele empa mela e ne e sa tsamaye hohang sepetlele moo. Tharollo e ile ya ya hore ba bang ba batho ba isiwe dikliniking tse ka thoko hore ba mpe ba lo fumana thuso, haholoholo batho be le ba ba ba phakang dipilisi fela. Mme dingaka di tla sheba ba na ba kulang haholo.

Ha ho na ntho e kalo e kileng ka etsa, ke ile ka kopa ho bona ba na be ke tsamayang kliniki le bona, hore mpe re arolelane meriana le dipilisi. Hobane hona le mafu a mangata a sa batleng hore o tlodise ho nka dipilisi tsa ona kapo meriana. Jwale ke ile ka kopa hore re arolelane dipilisi le meriana, le batho bana be ke be ke tsamayang kliniki le bona. Le ha e sa dumellwa ke dingaka, Empa ho no ho sena hoo re tla o etsang.

Ditshebeletso tsa bophelo bo botle tsa koloi e tsamayang di bapala karolo e bohlokwa ho netefatsa bophelo bo botle ho batho setjhabeng. Ba eketsa phihlello ya tlhokomelo ya bophelo bo botle, ba fana ka temoho le kalafo ka pele, mme ba kgothalletsa thuto ya bophelo bo botle le tlhokomediso. Ba boetse ba atolosa phihlello nakong ya maemo a a tshohanyetso.

E ile ya re ha ke bontsha matshwao a mokgodutswane, batswadi ba ka ba ile ba nkisa kliniking, moo mosebeletsi wa bophelo a ileng a ntlhatlhoba, a mpha meriana ya ho laola matswalo. Mme a eletsa batswadi ba ka ka tlhokomelo ya lapeng. Matsatsing a seng makae, re ile ra kgutlela kliniking hape, mme mosebetsi wa tsa bophelo o ile a beha leihlo tswelopele ya ka mme a lokisa pheko ka moo re hlokahalang, ka hlokomelo e nepahetseng. Ke ile ka hlaphohelwa butle butle.

Di thibela pelehi tse nna ke di tsebang di tharo fela. Ya pele ke ya dipilisi, dipilisi tsena o tlamela ho dinwa letsatsi le letsatsi ka nako e itseng. Ha ebe o kgethile hore o tla no dipilisi tsa hao ka hora ya leshome, o tlamela ho etsa jwalo tsatsi le leng le le leng. Ya bobedi e ke e tsebang ke ya nale, nale ena e bitswa ho depo-provera. Yona o e hlabuwa kliniking, ka mora dikgwedi tse tharo o tla kgutlela hape kliniking hore ba lo o hlaba yona hape. E nngwe e ke e tsebang ke implant, implant yona e kenywa letsohong mme e dula nako e kana ka dilemo tse tharo ho isa ho tse hlano. Ka mora dilemo tseo, o tla kgutlela kliniking hore ba lo e ntsha kapo o lo e ntjhafatsa.

Eya ke tshehetsa lenaneho lena, hobane sena se ka thusa hore bana ba na ba lo thusa setjhabeng kapo motseng oo ba phelang ho ona. Mme ba thusa le batswadi ba bona ho lema mme le bona ha se ba hodile. Ba ka kgona ho iketsetsa serapa sa bona sa meroho, mme ba rekisa. Seo sa ba etsetsa tjhelete kapo ba boloka tsona tjhelete tseo ho ya thutong e hodimo jwalo ka di-university kapo di college-ing.

Ho nwa meriana e seng molaong, ho ka lebisa mathateng a tebileng a mmele, ho kenyelletsa ho senyeha ha setho sa mmele, mathata a ho hema, mathata a pelo le methapo, mathata a mala le mafu. Ditlamorao tsa nako e telele di ka kenyelletsa maemo a bophelo bo botle a sa foleng. Mathata a bophelo bo botle ba kelello. Ho thibela mathata ana, ke ha bohlokwa ho qoba meriana e seng molaong, ka ho felletseng. Ha motho a nwa meriana e seng molaong, ke ha bohlokwa hore a batle thuso ya dingaka hang hang.

Ho ntjhafatsa dikliniki tse tsamayang, ho ka ntjhafatsa disebediswa le theknoloji, ho matlafatsa basebetsi le kwetliso, le ho ntlafatsa moralo wa sebopeho sa kliniki. Ho hodisa ditshebeletso le di tshebedisano mmoho, ho ka eketsa phihlello ya setjhaba le boitlamo, le ho ntlafatsa tshebetso le thepa, le tsona di ka ntlafatsa katleho.

Matsholo a lefapha la bophelo bo botle a ho hlokomedisa ka ditaba tsa bophelo bo botle ba banna, aka atleha a eketsa ponahalo, a fokotsa sekgobo mme a kgothalletsa banna ho nka kgato. Le ha hole jwalo, mefokolo e kenyelletsa ho fihlella dikarolo tsohle tsa palo ya banna le ho boloka matla. Ka kakaretso, matsholo a na le bokgoni, empa a ka hloka ntlafatso ho ntlafatsa tshusumetso.

Ha e ba motswalle wa ka a nang le HIV a ka kgaotsa hona phekolo ya hae ho latela meriana ya setso, mme bophelo ba hae bo qala bo fokola. Ke ne ke tla atamela boemo ba hae ka kutlwelo bohloko le kameho. Ke ne ke tla ba le puisano ya lekunutu le yena ho utlwisisa pono ya hae. Ke mo bolelle dintlha tsa bohlokwa ba phekolo ya di anti-retroviral, le ho mo kgothalletsa hore a nahane hape ka phekolo e tlwaelehileng. Le ha ke hlompha boikemelo ba hae, ke ne ke tla fana ka tshehetso le disebediswa jwalo ka dihlopha tse, tsa tshehetso ya HIV kapa ditshebeletso tsa thabollo.

Letsholo la ke mokgatlo wa lefatshe lohle, o etsahalang ka Pudungwana e nngwe le engwe. Ka sepheo sa ho phahamisa tlhokomediso le ditjhelete bakeng sa ditaba tsa bophelo bo botle ba banna. Haholo mofetso wa testicular, le bophelo bo botle ba kelello. Ba rupellwa ba tsejwang ka . Ba le madito dikgweding yohle ho tsosa dipuisano le ho lebisa tlhokomelo di tabeng tsena tsa bohlokwa tsa bophelo bo botle. Letsholo lena le batla ho ruta banna ka bohlokwa ba ho ba ho lemoha ka pele kalafo, le thibelo, hammoho le ho kgothalletsa dipuisano tse bulehileng mabapi le bophelo ba banna.

Ho lwantsha barekisi ba meriana e seng molaong, mmuso o ka matlafatsa melao, wa qala matsholo a tlhokomediso ya setjhaba, wa sebedisa mekgwa ya technology le mekgwa e tsamaiswang ke data. Sena se kenyelletsa ho ntlafatsa tlhokomela ya taolo, ho kgothalletsa mekgwa e bolokehileng ya ho reka meriana, le ho tshehetsa phihlello ya meriana e theko e tlase. Ka ho nka mekgwa e mengata, mmuso o ka fokotsa ho ata ha thekiso ya meriana e seng melaong. Wa sireletsa bophelo bo botle ba setjhaba, le ho netefatsa hore batho ba fumana kalafo e sireletsehileng le e sebetsang.